Abalimi banganciphisa ukusetshenziswa kwamandla noma ukufaka ukudla emathinini ngokuthi bakhiqize imikhiqizo yokudla ngesikhathi sonke, ukuze ukudla kungahlali emathinini.

Impova yomoya ibalulekile kakhulu. Umoya kwimpova usiza kakhulu ezitshalweni ezithize, ezinjengezihlahla, ubutshani kanye nezimbali. Lokhu sikubiza ngempova yomoya.

Sanibona, balimi bakusasa. Namuhla, ake sikhulume ngezinyoni. Izidalwa ezincane, ezinomthelela omkhulu ekulimeni. Lezi zithuthi zempova ezisebenza kanzima zibalulekile ekukhiqizeni izitshalo, ukulondeka kokudla kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Ngaphandle kwazo, izithelo eziningi esizithandayo, njengemifino, amantongomane, bekungeke kubekhona.

Ukushintsha kwesimo sezulu senza izikhukhula zivame kakhulu futhi zibe nzima. Zithinte amapulazi, ukukhiqizwa kokudla kanye nempilo. Nazi izindlela ekwenzeka ngazo, umkhathi ofudumele ubamba umswakamo owengeziwe. Amanye amaphethini wesimo sezulu esidlulele. Amazinga olwandle akhuphukayo kanye nezikhukhula zasogwini. Ukuguguleka komhlaba, nokucekela phansi komhlaba.

Izinguquko ekusentshenzisweni komhlaba. Ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane, kanye noshintsha kwesimo sezulu, kungaba nomthelela omkhulu kubantu bezinyosi ngokunciphisa imithombo yabo yokudla etholakalayo. Ukufaka ubuthi ngobuqondile ngokuchayela kwezezibulala nembuzane. Nokuphakamisa izindlela zabo zokuphatha zemvelo ngenxa yesimo sezulu esishintshile. Ekugcineni kuholela ekwehleni kwamakoloni ezinyosi.

Ukuhlinzeka ngosizo lwemali kubalimi ngokutshala izimali ocwaningweni lwezitshalo ezimelana nesomiso, kanye nobuchwepheshe bokunisela. Ukukhuthaza izindlela zokonga amanzi, kwenza kubelula ukufinyelela kumshwalensi wezitshalo kanye nokweseka ukuhlukahluka kwezimakethe ukuze kuncishiswe ukuthembela ezitshalweni ezikhahlamezwe isomiso. Kanye kanye ukugxila ekwesekeni abalimi abasafufusa, abesengozini kanye nokwakha amandla okumelana nezimo zesomiso zesikhathi esizayo ngokwehlela isikhathi eside nezindlela zokuvumelanisa nezimo.

Njengesazi sezinambuzane esihlola umhlaba othakaziselayo wezintuthwane, ngiye ngiye ngaphawula ukuthi nakuba izintuthwane zingebona abathuthi bempova abaphumelele kakhulu uma kuqhathaniswa nezinyosi noma izimvemvane. Zisaveza indima ethile ekusakazeni impova ikakhulukazi ezindaweni ezomile noma ezishisayo kakhulu lapho ezinye izithuthu singase ziyadlala.

Uma uqhathaniswa noboya be-super wash, uboya be-merino kanye ne-shetland. Ngokuvamile kubhekwa njengokuthambile ngokwemvelo futhi kunezindawo zokuvikela ezingcono. Kodwa, kuthambeleke kakhulu ekufefweni lapho kugezwa ngaphandle kwalapho belashwa ngenqubo yokuwasha kakhulu.

Abalimi abafufusayo bangaba neqhaza elikhulu ekukhuleni komnotho wasemaphandleni. Ngokuqala amathuba emsebenzi, ukukhulisa ukukhiqizwa kokudla kwendawo. Ukwandisa ukufinyelela emakethe, emiphakathini yasemakhaya, ukungenisa izimali nasemakhaya.

Ijazi lesikhumba likamkhulu wami libalulekile kakhulu ngoba walishiyelwa ubaba wakhe. Ubaba wakhe walithenga esasemncane, esasanda kuqala ukusebenza. Naye ukufisa ngelinye ilanga ukulidlulisela kwisizukulwane sakhe esilandelayo.

Isomiso singacekela phansi izitshalo nemfuyo, kodwa abalimi basebenzisa izindlela ezihlakaniphile zokonga amanzi ukuze balondoloze umswakamo futhi bagcine ukukhiqiza. Nazi izindlela ezibalulekile zokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi kanye nokwenza ngcono ukusebenzisa kahle. Ukuhlela, ukuchela nge-drip, izitshalo zekhava, ukuvuna amanzi emvula. Izinhlelo zokuqasha isimo sezulu uma siseza.

Ukuvunwa kwemvula kwamanzi, kuwumkhuba wokuqoqa, ukuwagcina nokuwasebenzisa amanzi emvula ngenhloso yokulima, nasekhaya. Isiza abalimi ukuba banciphise ukuthembela emvuleni ngendlela engalindelekile kanye namanzi angaphansi komhlaba, okwenza kube lula indlela ebalulekile yokonga amanzi, ikakhulukazi ezindaweni ezikhahlamezekile kakhulu isomiso.

Ukukhiqizwa kwesikhumba kudala kuyinsakavuleka ezimbonini zemfeshini, fenisha, nezimoto. Nokho lenqubo inemiphumela ebalulekile kwezemvelo. Ake sithole imithelela yazo nezinye izindlela eziqabukelayo ezithola ukuduma. Ukusetshenziswa amanzi, ukungcoliswa kwamanzi, isikhumba samakhowe, isikhumba sika phayinaphu kanye nesikhumba se-cactus.

Uma uhlelo lukahulumeni lunikeza uxhaso lwezimali kubalimi abasafufusa endaweni yangakithi, ngingacabanga kakhulu ngokungena emikhakheni wezolimo. Nazi izizathu, ukuzinza kwezimali nengozi encishisiwe. Ukuvikela kokudla nokukhula komnotho. Ukuqala okuthuthukile noku-smart kokulima kanye nesidingo semakethe somkhiqizo.